Kulesi sibonelo sami, abathandekayo ngizobabiza ngoMaria noRihanna. UMaria umfundi wasesikoleni esiphakeme. Wabhekana nokuxhashazwa ku-inthanethi, ezinkundleni zokuxhumana. Umngani wakhe uRihanna wangenelela, ethumela imiyalezo yokumeseka futhi ecela ukusiza uMaria ukuthi abike ngokuhlukunyezwa. Ngokusekelwa uRihanna, uMaria wabika ngokuxhashazwa futhi imiyalezo yasuswa. Umusa kaRihanna wanikeza uMaria amandla okuzimela, futhi ubungani babo bakhula.

Uma abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bethathelwa indawo abadali bokuqukethwe okukhiqizwa i-AI, imboni izoshintshela ekukhiqizweni kokuqukethwe okusebenza kahle kakhulu nokunokwehla. Nakuba lokho kungase kulethe izinzuzo ezifana nokwenyuka kokwenza kube ngokwakho kanye nemininingwane eqhutshwa idatha. Kuphinde kuphakamise ukukhathazeka ngobuqiniso, ukwethembeka kanye nokususwa kwemisebenzi kwabathonya abantu. Amabhrendi bazodinga ukuzivumelanisa nezimo ukuze agcine ukwethembeka nokungafihli lutho.

Ubuhlakani bokwenziwa kuzoguquka amadivayisi ahlakaniphile, bunike amandla ukuzizwisa komuntu siqu, ukuzenzekelayo okuhlakaniphile nosizo olusebenzayo. Amadivayisi aqhutshwa i-AI azofunda futhi azivumelanisa nokuziphatha komsebenzi, athuthukise ukunethezeka nokusebenza. Ngobuchwepheshe obusafufusa njenge-NLP ethuthukisiwe kanye ne-AI onqenqemeni, amadivayisi ahlakaniphile, azoba inkimbinkimbi, asebenze kahle futhi ngokuvikelekile, ashintshe izimboni kanye nempilo yansuku zonke.

Umngani wami engizombiza ngo-Ayabonga. U-Ayabonga ukhethe i-WhatsApp phezu kunezingcingo ukuze axhumane nabathandekayo bakhe abaphesheya ngenxa yokufinyeleleka kwayo, ngokusebenzisa izinsiza zemiyalezo zamahhala zohlelo lokusebenza nge-Wi-Fi noma idatha, wahlala exhumekile ngaphandle kwezikweletu zefoni eziphezulu, wazuza umphumela omuhle.

Uma abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana beba imithombo yezindaba eyinhloko, imidiya yendabuko ingabhekana nokuphazamiseka, okungase kuholele ekwehleni kwezethameli zabo nemali engenayo. Abagqugquzeli bazodinga ukubeka phambili ukuhlolwa kwamaqiniso nokubeka izinto obala ukuze kuqinisekiswe ukunemba nokwethembeka, ngokunokwenzeka basebenzisane nobuchwepheshe ukuze kugcine ukuthembeka. Lolu shintsho lingenza ulwazi lube olwentando yeningi futhi kukhulise ukusebenzelana, kodwa futhi libeke engcupheni yokusabalalisa ulwazi olunganembile uma lungasetshenziswa ngendlela efanele.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bazulazula emthethweni wempahla yengqondo, ngokuqonda imithetho ye-copyright, bathole izimvume ezidingekayo zezinto ezinelungelo lobunikazi. Benze okuqukethwe koqobo kanye nokusho ngokusobala amalungelo obunikazi, baphinde baxoxisane ngezinkontileka nemikhiqizo nabahlanganyeli, futhi bahlale bazi ngezenqubomgomo eziqondene nenkundla ethile ukuze bagweme ukwephulwa komthetho nezingxabano.

Njengomgquqguzeli wenkundla yezokuxhumana, ngingakhulisa amandla ami ngokuphromotha izizathu engizithandayo. Ukubambisana nezinhlangano ezithembekile nokwabelana ngezindaba ezinomthelela. Bengizobandakanya izethameli zami ngokuqukethwe okusebenzisanayo, okuqukethwe, ukukhiqiza, ukukhiqizwa abasebenzisi, ukusakaza bukhoma nokuthatha amathonya. Kuyilapho ngiqwashise abantu, ngihlela imikhankaso yokuqongelela imali, ngikhuthaza imisebenzi yokuzithanda, yokuzithandala nokuthi futhi ngimela izinguquko zenqubomgomo kanye nobulungiswa bomphakathi.